Umngani wami onamahloni wokuthatha imithi ye-dpression, ngingakhuluma naye ngokuqala ukumchazela ngesifo se-depression, ukuthi siyisifo esinjani, silashwa kanjani, kanti futhi umuntu uphila naso kanjani? Ngingazama futhi nokuthi ngimubonise abantu abaningi asebephumele eshashalazeni bakhuluma ngaso lesifo se-depression nokuthi kanjani kanti futhi bassinqoba kanjani. Ngingazama-ke nokuthi ngimphelezele ngalezo iy'nsuku uma ehamba eyothatha amaphilisi akhe walesifo se-depression. Ngingabakhona ngihlale ngikhona kuye ukumsiza ngokuthi akwazi ukuyigada ngaso sonke isikhathi.

Imiphumela emibi yokusebenzisa imithi elwa ne-TB, ivame ukuba ukuhlanza, ubuhlungu esiswini, , kanye nokukhathala okukhulu, okuyaye kukhombise ukuba khona kwe-Hepatotoxicity emzimbeni womuntu, okuwu ukubonakalisa ukulimala kwesibindi ngenxa yokuthatha imithi, ikakhulukazi uma umuntu ethatha izidakamizwa phezu kwezinye izidakamizwa, okusho ukuthi umuntu uma elashelwa izifo ezimbili ngesikhathi esisodwa kuyaye kube khona lokhu okubizwa ngokuthi yi-drug on drug interaction oku-lead-ela khona kule-Hepatotoxicity.